Abantu abalupheleko bavamise ukuba namalwele angapheliko afana nesifo setjhukela, ubulwele bamathambo. Ngakho-ke kuqakathekile bona sibatlhogomele malanga woke, ukuze bahlale baphephile begodu bahloniphekile.

Ukunakekela umuntu olupheleko kufuna isikhathi esinengi nokumqala. Ukumberega nokumgezisa begodu okunye okungenza kube budisi ukunakekela umuntu olupheleko, kungebanga lokungazwani phakathi kwemindeni.

Imiphakathi ingabasiza ngokubapha ukudla okunepilo ekufana njengemirorho, inyama nebisi njalonjalo. Ukuze barhelebhe labo abalupheleko begodu nemindeni ebanakekelako.

Bafundisa indlela yokuphatha abantu abalupheleko, ukubanikeza ukudla okufaneleko, indlela yokubarhelebha ukukhamba lokha nabaya ngendlini encani.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala, ngombana banelwazi elinengi ngezinto ezifana nesiko, indlela yokuphila okuzizinto ezikhulisa iinzukulwana ezisakhulako. Ngokufitjhani ngingathi ukuhlonipha bona kutjho ukuhlonipha ulwazi lomphakathi.

Abomakhambangendlwana bayafika begodu lokho kwenza izinto zibe lula khulu.

eliphungula amandla emzimbeni begodu yenza kube budisi ukuthi umzimba uhlale uphilile.

Ligciwane le-HIV elisesigabeni sesibili, ekukulapho ihlelo lokuzivikela umzimba selibuthakathaka khulu. Kangangokuthi akusaberegeki kuhle ekuvikeleni umzimba ekuguleni namtjhana ebulweleni.

Ingadluliswa lokha abantu nabenza umseme bangaberegisi izinto zokuzivikela. Begodu ingadluliswa lokha umma nakazithweleko nofana lokha nakamunyisa umntwana.

ukuhlola kwakho kungakwenza uzizwe kodwana wenze isiqunto esikhulu sokunakekela ipilo yakho. Kungakutshwenyi ukuthi imiphumela ithini awusi wedwa, nginawe ukukusekela.

Khuluma nodorhodera ukuze athome uhlelo lokuthatha imitjhoga.

Esikhathini sanje sekunemitjhoga evikela umuntu ukuthi angatholi ukugula. Ngakho-ke umuntu angaya emtholapilo azitholele imitjhoga leyo ukuze ahlale aphephile.

Eendaweni zemitlhatlhana kuvamise ukuthi iindlela zakhona zivalwe mamodere. Yeke abantu bangaqinisekisa ukuthi iindlela azivalwi mamodere, izinto zokwakha nofana okhunye okungaphazamisa ukukhamba kwama-ambulensi

Iye, abantu basathandana nemitjhoga yesintu ngombana banethemba lokuthi ziyasiza ezehlakalweni ezithile ezingalatjhwa bodorhodera.

Iinhlahla zesintu zingasetjenziswa ngokubambisana nabodorhodera, ukuze umuntu afunyane irhelebho ngeendlela ezimbili ngaphandle kokulimala.

Iye, kodwana kufanele zihlolwe ukuthi azilimazi umuntu. Khulukhulu lokha umuntu nakasebenzisa imitjhoga yesikhuwa.

Ngingabakhuthaza ngokubakhombisa indlela imitjhoga yesintu ezingasebenziswa ngayo, ngokubambisana nemitjhoga yesikhuwa ukuze kube nemiphumela emihle.

Iye, iyakhuthaza ukuthi imitjhoga yesintu ingasetjenziswa ngokubambisana nemitjhoga yesikhuwa, ukuze kutholakale amarhubhelo wombilo.

namkha umNyango wezePilo nawungasekela begodu ukhuthaze ukusetjenziswa kwazo, kungabalula ukuthi zifakwe emitholapilo.

Iinhlahla zesintu kufanele zibe lula ukuzisebenzisa nokukala ngaphandle kokuphazamiseka, lokhu kuvamise ukwenza kube lula ukuzisebenzisa. Ngamagama amafitjhani ngiyavuma bonyana iinhlahla zesintu, kufuze zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje.

Kufanele bazi ukuthi ngimaphi amalwele angalatjhwa ngeenhlahla zesintu. Iindlela zokusebenzisa iinhlahla zesintu begodu nobungozi bokuhlanganisa imitjhoga yesintu nemitjhoga yesimanjemanje.

Iye, ukuze iziguli zithole ukwelatjhwa okuphephileko, okusebenzako nokuhlonipha amasiko wabantu.

Kungaba kuhle khulu ngombana kungarhelebha ekuthatheni isiqunto sokuthi, ngiyiphi indlela efanele ukulatjhwa ngayo isiguli.

Kungaba ncono ukuthi imitjhoga yesimanjemanje ibe ngahlanye begodu neyesintu ibe ngahlanye. Ukukhandela ukuhlangana okungakaphephi nokuthikamezeka kokusebenza.

Iye, kusazokwenzeka ukuthi babambisane kodwana lokho kusekutheni imizamo yokuhlanganisa iindlela zokwelapha zesintu nesimanjemanje ihlaliswe kuhle begodu iqondiswe ngokuphepha.

Kufanele baqinisekise ukuthi abasebenzi bemtholapilo nabelaphi bendabuko, bayazi ukuthi imitjhoga yesintu nemitjhoga yesimanjemanje ihlanganiswa njani ngokuphephileko.

Imitjhoga yesimanjemanje ayidingi ukungenelela ezintweni ezenziwa ngabelaphi bendabuko. Kufanele igcinwe ngendlela engaphazamisi amasiko nemikhuba yabo.

UmNyango wezePilo namkha urhulumende kufanele aqinisekise bonyana imitholapilo nabelaphi bendabuko, bayasebenzisana ngendlela ephephileko nefaneleko.

Iye, kodwana umuntu kumele azi ukuthi imitjhoga yesintu yenzelwe ini, indlela yokusebenzisa nesikhathi ekufanele zisebenziswe ngazo.

Kufanele kubhaliswe ngokusemthethweni njengemitjhoga ngaphasi kwemithetho yezepilo yamazwe okwamukelwa kiyo.

Indlela yokulapha noma ukurhelebha umuntu ngokurhaba nangendlela ephumelelako, ukuze kuphungulwe ubuhlungu, ukulimala nofana ingozi epilweni.

Iinthuthi zabantu abagulako zirhelebha ukuthi, iinguli zifike emtholapilo noma esibhedlela masinyana. Okubaluleke khulu ukuthi zirhelebha ekuphephiseni ipilo yomuntu.

Ngesinye isikhathi iinthuthi zabagulako kuvamise ukuthi ibe yinye eyenza kube budisi, ngombana isebenza eendaweni ezinengi. Enye isizathu kungaba kukuthi abantu abahlala eendaweni zemakhaya bangaba kude nemitholapilo. Lokhu kukhulisa isikhathi sokuphendulwa okubalulekileko ezimeni ezirhabekileko ezifana nokulimala okukhulu.

Zikhandeleka ngokuthi azikghoni ukufinyelela lapho abantu bagula khona, ngombanyana emakhaya imitholapilo ikude nabo.

Imiphakathi ingasungula ihlelo lokubika izimo eziphuthumayo, njengokusebenzisa abomaliledinini, izikhungo zomphakathi noma abantu abaziwako abakwazi ukubiza iinthuthi zabaguli.

Besizo elirhabako lezepilo, azifumaneki lula ngendaweni yangekhethu ngombana kusemakhaya begodu kwesinye isikhathi iinthuthi zabagulako ziyatlhogeka, kutholakale bonyana kusebenza yinye.

Nakwenzeka kuvela umlilo, ukutholakala irhelebho eliphuthumako kuvamise ukuba namathuba amancani, okwenza kubaluleke khulu ukuzilungiselela emphakathini.

Ngombana iinkolo kwesinye isikhathi azifundisi abantu ngokuphepha, ngaphakathi nangaphandle kwekhaya.

imihlangano yomphakathi lapho kufundiswa khona ngobungozi beendawo ezithile, izinto ezivutha lula begodu nokuziphatha okufaneleko ngesikhathi kulumatha umlilo.

khulu lokha nakunemithi namkha utjani obomileko nalokha nakunomoya omkhulu.

Iye angasiza, amajima anikela izibonelo zeqiniso lapho abentwana bazokubona ukuthi umlilo ungahlasela njani izindlu, imithi nezinto zomphakathi.

Eendaweni ezikulu kudingeka abomcimimlilo abanengi begodu nemitjhini efaneleko, ukuze umlilo ungarhatjheki ukuyaphambili.

Ungazami ukonga izinto nofana ukuvala izinto ezivuthako, phuma ngendlela eseduze khulu yokuphuma. Bese ubethela umtato abantu beencimamlilo.

Susa noma ngiziphi izinto ezivuthako eziseduze kwemizi, lokhu kuphungula amandla womlilo begodu kuvikela ukurhatjheka komlilo. Nangabe umlilo sele umkhulu, ungazami ukuwulawula wedwa, linda abasebenza nabacimamlilo abafundisiwe ukuthi umlilo bawucima njani ngokuphephileko.

Kuvamise ukuba namalahle amancani lapho kuthome khona umlilo, bese ayaphuka kancani kancani.

Kufanele bafundiswe babantu beencimamlilo. Kufanele bangene emphakathini bafundise abantu ngezingozi zomlilo, indlela yokuthoma umlilo nokuwucima, indlela yokubaleka ngokuvikelekileko nokuthi babize nini irhelebho.

basebenzise ihlabathi, uphosa ihlabathi phezu kwelangabi ukuze ususe umoya phakathi komlilo nehlabathi.

Kufanele ivakatjhele kathathu nofana kane, ikakhulukazi ngaphambi kwesikhathi sokutjhisa.

Iye, kuhle khulu ukuthi abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghono wokuvimbela nokucima umlilo, kodwana kufuze kwenziwe ngendlela ephephileko netlhogomelako. Abafundi kufuze bakwazi ukubona ingozi kusese nesikhathi begodu bakwazi nokuyikhandela.

Amaphayiphu wokucima umlilo awakafaneli ukuba emakhaya kuphela namkha ema-ofisini karhulumende kuphela. Kufanele abe khona kuzo zoke iindawo lapho abantu bahlala khona, basebenzela khona namkha kuhlaliswa khona izinto ezibalulekileko.

zemaplasini nezemakhaya abantu bayakwazi ubungozi bokwakha magega nemilambo namkha eenkhisini.

bona bafika ngesikhathi, ukuze bakghone ukusisusa endaweni engakaphephi basibeke eendaweni zokuhlala okwesikhatjhana.

Kufanele aphume ngendlini ephasi noma eduze nomlambo aye endaweni ephephileko ephezulu.

Iye, zingafakwa ngombana iinkhukhula zidala umonakalo omkhulu khulu kwabantu abahlala kuleyo ndawo.

Ukusebenzisa umaliledinini ukuthumela imilayezo, kungarhelebha abantu abaseduze nabakude ukuthi bazi ngokurhabekileko.

Kuqakathekile ngombana lokho kwenza kube lula ukwamukela abantu abanengi ngesikhatjhana nje esifitjhani.

Iinthuthi zomphakathi amaloli, ibhesi nezinye iinthuthi ezikhulu, zingathutha abantu abanengi ngesikhathi sinye.

Ebazokwazi kusese nesikhathi ukuthi indawo leyo ayiphephile ukwakha kiyo begodu lokho kuzokukhuthaza umphakathi bona ungakhi eduze neenkhisana.

Urhulumende abakhele kabutjha, lokhu kuzokwenza abantu babe nendawo eqinileko nephephileko yokuhlala begodu kufanele abakhele endaweni ephephileko ekude neendawo zeenkhukhula.

Kungekho khona iinkhisana begodu endaweni ephakameko, neendawo eduze nemigwaqo lapho kuzokufinyelela msinyana iinthuthi.

Ojayelekileko uthutha abantu abangaba matjhumi amabili ukuya ematjhumini amathathu nge-iri. Kuya ngobukhulu bawo nobudisi bendlela.

Iinsetjenziswa ezisetjenziswa ukufudusa abantu, ezifana nabonophehlwana. Kusetjenziswa abonophehlwana abancani begodu nabakhulu ukuthutha abantu phezu kwamanzi.

Kungenzeka bonyana urhulumende akanayo imali yokuthi abakhele iimbhedlela.

Ungararululwa ngokuthi kuqatjhiwe abantu abazokugada iinkoloyi lezo ngombanyana abantu bayalelesa begodu kube nama-camera lapha azokubonisa bonyana ngubani othethe iinkoloyi.

Emtholapilo wanje alisekho isizo olitholako khulukhulu le emtholapilo yorhulumende alikho usizo olitholako kuyafana nokuthi awukayi emtholapilo. Uzokugula, ugule, ugule lokho bakunikeza iinhlahla ezingasizorerhe.

Isisombululo kungaba nokuthi kube nabantu abadala laba abatjhayeli bama-ambulensi, bangahlali eendaweni zabo ngombanyana bagcina sebahlala eendaweni zabo bangakghoni ukuyokuthatha isiguli.

Iye, kungayiphungula kodwana angekhe sayigcugcuzela khulu ngombanyana umuntu uyagula adinge irhelebho lelo kungakghonakali leyo angeke sayigcugcuzela khulu.

Kufanele kusekelwe laba abahlolako, ababerega emtholapilo, abasebenzi bemtholapilo ngombanyana kufanele barhabele abantu, barhabele laba abagulako babone ukuthi babarhelebhe njani bangabalisi bahlale lapha imini yoke.

Kungombanyana bayazi ukuthi eembhedlela zikarhulumende kuhlala kugcwele begodu kunemijeje emide begodu nesizo uthathela isikade ukuthi ulithole, awulitholi lula. Kanti kilezi ezingasi ngezakarhulumende, irhelebho ulithola msinyana begodu uyalapheka.

Ngilezi ezingasekelwa ngurhulumende ngemali begodu ngilezi ezithi nawuya kizo ukhiphe imali.

Awa, lokho kungalimaza abantu khulu ngombanyana umuntu lokha nakaya esibhedlela ufuna irhelebho lesibhedlela hayi lomelaphi wendabuko.

Akukafaneli bonyana zijame emarobodweni ngombanyana vane kunobungozi obufana ukuthi babulungise msinyana.

Awa, nakungekho lapha kutjha khona bayahlala baqhubeke ngeminye imiberegwabo.

Iqakatheke ngokuthi iyabarhelebha lokha nabacima umlilo begodu ibenza bonyana bazivikele nabo.

Iye, abomcimimlilo bazokubhula umlilo nanyana kumncani uyababiza ngombana ungathi nawuzibhulela wena ulimale.

Bayakghona ukubona ngombana bafundisiwe ukuthi umsuswa womlilo bawubona njani.

Iye, lingalumatha kutjhe iinkhokha nazingathoma nazingatholana nobutjani obomileko.

Awa, akwenzeki bonyana lokha nakulumatha umlilo zingatjhi zoke. Zizokutjha zoke ngombanyana zisemaduzelana begodu kunezinto ezitjha msinya lapho phakathi kwazo.

Vane kuthome bazume lapha umlilo uthome khona khulukhulu umsuswa umlilo ukuze bakghone ukucima indlu yoke.

Kukuthi uyihlolise begodu uyiqale wena bonyana isesererhe na ngaphambi kobana ukhambe ngayo.

Ngingathela ihlabathi lapho kunomlilo khona omncani ukuze bathole iindawo lapho bazokukghona ukuphuma khona.

Ningabarhelebha ngokuthi nibase emtholapilo naqeda lapho nibaphe indawo lapho bazokulala khona, nibaphe nokudla.

Iye, uvumelekile ukuze uvikele izinto ezingakatjhi. Uvumelekile bonyana uje uraga nabangakafiki.

Ngingamkhalima ngimtjele bonyana into ayenzako iyingozi begodu ayikalungi, bomthetho bangamubopha begodu angasitjhisela nathi, into ayenzako ayikalungi.

Ngombanyana lokha nawuthela umlilo wegezi ngamanzi uwenza bonyana ubenamandla khulu kanti lokha nawuthela ngehlabathi kulapha usaga khona.

Ungayivikela ngokuthi uyithele ihlabathi phezu kwayo ukuze umlilo ungafinyeleli khulu nofana msinya khulu ngaphakathi kwekoloyi.

Kufanele azi bonyana unaso isipreyi lesa sokucima umlilo ngaso soke isikhathi lapha ayakhona.

Umphakathi ungalima ngokuthi ubize bomcimamlilo bazokufundisa abentwana ukuthi ubungozi bomlilo ungangani.

Iinkhukhula lizulu elikhulu nofana umoya omkhulu oweza namanzi, okhambisa izindlu nofana ophula izindlu zabantu.

Zibasendaweni lapha ekuthanda khona amanzi nofana endaweni lapha kunamadamu amanengi khona.

Kungaba nengozi lokha nawungakwazi ukududa kodwana nawukwazi ukududa ungakghona ukurhelebha lapha urhelebha khona.

Kuqakathekile bona nibase emtholapilo ukuze bakhiphe amanzi lawo angaphakathi kibo.

Uhlangulwa ngokuthi abantu bakhambe ngeenyawo nofana bakhuphuke ngeenyawo

Kufanele uphathe ukudla, uphathe nento yokuzivikela begodu uphathe namanzi ukuthi lokha nawomileko ukghone ukusela.

Kufanele bazame ukumphefumulisa, bampompe esifubeni.

Umuntu okufuze abhadele iindleko zokufulela ngurhulumende ngombanyana emzini loyo abangazenzi, benziwe sisimo.

Iye, i-GPS ikghona ukufinyelela lapho abantu bangafinyeleli khona begodu lokho kuyatjho ukuthi nesiminyaminya semitlhatlhana ingafika.

Iye, kufanele bakateleleke ukuthi basebenzise iinkhandelambeleko ngombanyana bayatlhaga begodu basese bancancani for ukuthi bangathola abentwana.

Iye, khona kuphikisana nekolo yesintu kodwana amalanga la ayisekho into esizayenza ngombanyana amatlawana sekayazithwala ngobunengi.

Akusiyo imvelo begodu akusiyo indaba yokuthi kutlhayela kweenkhandelambeleko, kukuthi abentwana banje sebathanda izinto zabantu abakhulu, kungakho sele sekuba nabantu ababelethwa ngobunengi.

Iinkhandelambeleko zizinto ezenza bonyana abantu bangazithwali.

Iye, lokho kungasiza ukuthi bangazithwali basesebancancani ngombanyana bazokusaba ukuya emhlangeni nofana basabe ukuthi abangani babo bazobahleka ukuthi abasakghoni ukukhamba umhlanga.

Iye, khona zibangela ukugula ngombanyana ezinye izinto ebezenzeka emzimbeni womuntu azenzeki ziyavaleka, ugcina umzimba sele umotjhakala.

Iye, bona bangazisebenzisa nangabe abafuni umntwana.

Awa, abezimu angekhe bakuflathela. Nangabe uzokuba nabentwana uzovele ubenabo.

Umuntu ekufuze alawule ukuthi ubanabentwana abayingaki bezimu kanye noZimu ngombanyana bayaberegisana.

Ukuhlela ngobukhulu bomndeni, abanye abantu bakhetha ukuba nabentwana abambalwa ukuze bakwazi ukuzinakelela kuhle. Abanye bathanda imindeni emikhulu ikakhulukazi lapho amasiko noma ukholo kuveza ukuthi izingane ziyisibusiso

Uyokuzuza ukuthi angeke utlhage ukukhulisa abentwana bakho begodu uzokukghona ukubanakekela ngendlela ofuna ukubanakekela ngayo.

Abantu abalupheleko basafuna ukudla, izindlu zabo, izembatho, kanye nokunakelelwa njengabanye. Ukubatlhogomela kubenza baphile kuhle, futhi bahlale banesithunzi.

Ukunakelela abalupheleko kudinga imali enengi, ukudla, imithi, kwezokulatjhwa, nezinye

Imiphakathi ingasiza ngokuhlanganisa imisebenzi yokuletha odokotela nabahlengikazi, bona bavakatjhele abantu abalupheleko emakhaya.

Bangafundiswa indlela yokunakelela abantu abadala, banikelwe imithombo efaneleko njengezokwelapha, ukudla, nezinto zokuhlanzeka. Bahlonitjhwe boke emndenini nemphakathini, bakhuthazwe ngomoya ukuze bangadumazeki. Bakhokhelwe kuhle, bafumane nezibonelelo. Banikwe isikhathi sokuphumula.

Ukubahlonipha kuqinisa ithando, ubunye nokubumbana phakathi kwemindeni nemiphakathi. Begodu babanikela ngeemfundiso, amasiko namalungelo asiza abantu

Amatlinigi abomakhambangendlwana ngekhethu awafiki ngombanyana sinayo itlinigi eziseduze nathi.

Umraro kungaba kukuthi urhulumende akanayo imali nofana isibonelelo leso angakha ngaso isibhedlela.

Urhulumende angaqatjha abonogada abazokugada abomakhambangendlwana.

Lokhu kungiphatha kumbi ngombanyana kuyakhombisa ukuthi iimbhedlela zikarhulumende azisebenzi, begodu azilaphi nokulapha. Iimbhedlela ezilapha khulu ngilezi ezingaphandle, ezingabhadelwa ngurhulumende.

Isisombululo singaba kukuthi urhulumende aqatjhe abatjhayeli abanengi bama-ambulensi.

I-HIV yingogwana ebangela ukuthi umzimba ungasakwazi ukuzivikela, kodwana ukulatjhwa kusiza umuntu aphile ipilo ejwayelekile.

I-AIDS sigaba sokugcina somuntu one-HIV, lapho isimo sakhe sokuvikela sesiphukile khulu.

Umuntu angayithola loka nakenza umseme nomunye umuntu ngaphandle kwe-condom, begodu enye kungaba ngokwabelana ngemijovo, amathulusi wokwelapha noma igazi elingahlolwanga kuhle.

Ngingamtjela bonyana ukuba nengogwana eyi-HIV, akusi kukuthi ipilo yakho iphelile. Ungabe uthi uye kudorhodere, akuqhazele ngemitjhoga ekumele uyithathe, uqhubeke nepilo yakho.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV, angaya kudorhodere, akhulume nodorhodere. Udorhodere ambonise bona kuyini into amele ayenze begodu ameluleke ngokwengqondo.

Esikhathini sanje, sekulula bonyana abantu baziphephise ekutholeni i-HIV. Kunamapilisi aselwako, ekuthiwa bona ma-PrEP. Umuntu angaya etlinigi azitholele ama-PrEP, awasele ukuze angatholi ingogwana ekuthiwa yi-HIV.

Ukuqinisekisa ukuthi indlela eya emizini ivulekile, ngaphandle ezifana nezihlahla, amatshwayo, noma isitolo ezimila phambi kwendlela.

Awa, lokhu ngabona bonyana kungabanga ipilo embi khulu ngombanyana, lokha umuntu nakagulako, kufuze aye emtholapilo sikhatheso. Angalindi bonyana abekelwe ilanga bonyana aye nini etlinigi. Ngombanyana nakube uyagula, angagcina sele abhubhile musi umuntu loyo nakalinde bonyana uzokubalelwa ilanga amele enze ngalo emtholapilo.

Kufanele kusolwe abahlengikazi. Bekumele bamutjheje asafika ngombanyana babonile bonyana uyagula.

Kungombanyana eembhedlela zakarhulumende, abahlengikazi bakhona bayadelela begodu abatjheji abantu. Kanti eembhedlela lezi zangaphandle, bayabatjheja begodu nabaguli babo bayabahlonipha.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ukuthi nawuya khona, uzokukhipha imali begodu angekhe ujame umjeje omude.

Iye, abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje, ngombanyana ukugula okhunye akufuni abodorhodere besikhuwa, kodwana kufuna abelaphi bendabuko.

Iye, kufanele zifakwe emtholapilo, ngombana zinekghono lokwelapha izifo ezithileko zesintu. Begodu ziyakghona ukuhlanganiswa nemithi yesimanjemanje ukusiza abantu bathole ukwelatjhwa okuphelele.

Iye, iinhlahla zesintu zinamandla ekwelapheni izifo ezithileko, ikakhulukazi kwezomzimba nezomoya.

UmNyango wezePilo ungahlela izifundo noma imihlangano yokufundisa abantu ngobuhle bokusebenzisa iinhlahla zesintu ngokuphepha.

Iye iyayenza. I-WHO isebenza nezihlangano ezahlukeneko, ukuze imithi yesintu isebenze kuhle nemithi yesimanjemanje, iphephile futhi isebenze.

Zingahlolwa iinhlahla zesintu ukuze zibonakale ukuthi ziphephile, futhi ziyasebenza. Okwesibili, ukubeka izinkomba zokusebenzisa iinhlahla zesintu emtholapilo.

Kufanele ziphuthelwe ngendlela yesintu, ukuze ziphephe begodu zingafani njengemithi yesimanjemanje.

Iye, kufanele bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu. Lokhu kubasiza ukuthola ilwazi eliqinileko lokuthi ngiziphi izifo ezingaphathwa kahle ngeenhlahla zesintu.

Iye, lokhu kusiza ukuthi ukwelatjhwa kube ngokuphelele, kugcina abantu basepilweni, begodu kubavumela ukuhlanganiswa kwemithi yesimanjemanje neyendabuko. Ngalokho, kugwenywa wokuphindaphinda kokulatjhwa okungadingeki. Kubuye kube yindlela yokuthi abantu bathole ukulatjhwa ngokuphepha futhi ngokutjhetjha.

Lokho kungaba kuhle khulu. Inyanga erhatjha iindawula ibalulekile ekuhloleni nasekuncumeni indlela yokwelapha efanele isiguli. Lokho kuqinisekisa ukuphepha wokuphumelela kokwelatjhwa kwesiguli.

Ngombono wami, imitjhoga yesimanjemanje neenhlahla zesintu ingabekwa ndawonye emtholapilo, kodwana kufanele zigcinwe ngendlela ehlelekileko ukuze kuhlonitjhwe amasiko nokuphepha.

Iye, kusazokwenzeka ukuthi imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma, kodwana lokho kuzokudinga ukuhlela, ukufundiswa nokuhlonipha amasiko ngendlela efaneleko.

Ukuhlonipha masiko nezindlela zesintu, abelaphi besimanjemanje kufanele bahloniphe imithi yesintu namasiko abantu bendawo.

Awa, akukafaneli ngombana imitjhoga kufanele igcinwe endaweni ehlanzekileko, ukuze kungabangeli noma ifeyilimageke.

Eqinisweni, umlawuli wezemitholapilo, umphathi wemitholapilo unye norhulumende wezepilo kufanele benze isiqiniseko sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana.

Iye, abantu bakwamanye amazwe bangazisebenzisa iinhlahla zesintu, abazifumana emitholapilo yelizwe leli. Kodwana kufanele bafundiswe indlela ephephileko yokusebenzisa imithi yesintu.